Ee, ke thepe le thoto le lerotho.

Ee, nka le tlhalosetsa, go botlhokwa thata go jala maungo a a tshwanang jaaka diapole kgotsa dipanana, ka gonne ke maungo a e leng gore a na le dikotla tse di kgonang go thusa masole a mmele.

O simolola ka go baakanya mobu, e be o tsaya peo o e tsenya mo mobung. O ntse oo baakanya, e be o nosetsa mobu oo ka metsi. E be o dula dibeke di ka nna lesome go ya ko godimo, o ntse o nosetsang mobu oo, mme mo go nosetseng mobu oo, o tla bona ka beke ya bolesome go ya ko godimo, tamati e itswela mo mobung, mme go tswa moo o ka e tsaya ka matsogo ka gonne e tlabe e butswitse.

Peo ya rooibos-e e jalwa ka kgwedi ya moranang. E jalwa mo mmung oo letswai oo sa tshwareng metsi, go fitlhelela e nna setlhare se se itekanetseng, mme e robiwa mo setlhareng se se itekanetseng ka selemo, go tswang go tswang fao o tsaya setlhare se se robilweng sone sa rooibos-e, o se baya mo letsatsing go fitlhelela se omelela, mme mo matlhareng a a omeletseng, o ka a tsaya o a tsenya mo koping, o bo o tshela metsi a a bolelo, mme e tla nna tea ya rooibos-e.

Melemo e e ka nnang teng mo go jeng rooibos-e, ke go thusa ka bontle jwa letlalo, ke go thusa go nosetsa mmele, ke go thusa ka pelo e ntle, ke go maatlafatsa marapo a mmele.

Dikgwetlho tse balemirui ba rooibos-e ba lebaneng le tsone ke maemo a bosa le mobu o o kgethegile, mme ba ka di rarabolola jaana ka go tlhokomela tlelaemete le go sireletsa mobu.

Ke tlelaemete e e fetogang-fetogang, ke dikgwetlho tsa madi, ke go se bone mmaraka o o tseneletseng, ke malwetse mo maungong.

Ke go butswa kgotsa go fermenter, go omisa maungo le go dirisa blender-a.

Ke dipanana, ke dinamune, ke diapole, ke diterebe, mme gore ke re jaana, ke gore maungo a na a thusa ka go tiisa masole a mmele, ebile mo nakong e ntsi, a thusa go lwantsha malwetsi a mantsi mo mmeleng.

Ke ditapole, ke digwete, ke morogo, ke khabetšhe. Mme gore ke re jaana ke ka gonne di na le dikotla tse dintsi, ebile di naya mmele kapa masole a mmele maatla a go lwantsha malwetsi mo mmeleng wa motho.

Ke polokego ya dijo, ke kgolo ya temo le mmaraka ke phepafatso e e tseneletseng.

Fa go twe wine farming, go tewa go jala ga morara kana tsone diterebe go dira wine. Kana one morara, ee, ke nngwe ya dijalo tse di jalwang ka gore go jaliwa diterebe ko dipolasing kana one morara.

Ke mmu, ke metsi, ke peo, ke letsatsi, ke ditlhokomelo tsa teng.

E tshegetsa pharologano ya ditshedi, e sireletsa tikologo le mobu, ebile e boloka le metsi.

Ke bogobe, ke dinawa, ke merogo ka gonne di thusa ka dikotla. Di naya mmele maatla, ebile di kgona go thusa mmele gore o itwanele mo malwetseng a a tsenang mo go one.

Ke mekgwa ya temo e e siameng, ke maemo a tlelaemete le mobu le mefuta ya rooibos-e.

E tshegetsa kgwebo ya dijo, le botlhale jwa tlhagiso ga e na caffeine, e sireletsa tikologo.

Ke mo dijong go tshwana le jaaka bo di jam-e. Ke mo ditlotsong tsa mmele go tshwana le ka ditlotso tse di bidiwang, rooibos-e skin care products.

Ke ka go boloka tatso, ke ka go boloka matute, ke ka go boloka di-vitamin-i.

Ke ne ke tla reka merogo e latelang, ditapole, digwete, khabetšhe, le tamati.

Ka go oketsa tlhagiso, ka go tokafatsa boleng, ka go oketsa phitlhelelo ya mmaraka ka go fokotsa ditshenyegelo, ka go tokafatsa tshekatsheko le thulaganyo.

ka bokhutso temperature-ra pula mobu le bokgoni jwa lefelo. Di dira pharologano mo go tlholeng le go gola ga mefuta ya maungo.

Maungo a botlhokwa mo boitekanelong le phepho ya motho ka ntlha ya dikotla le di-mineral-e tse a di fanang ka tsone. Fibre e e tokafetseng digestion-e le antioxidant tse di oketsang tshiamo ya mmele, a ka tsenngwa mo dijong ka ditsela tse di farologaneng jaaka salads juices, smoothies le sopo go netefatsa phepho e e e e itekanetseng.